O ka se kgone ho fumana karete ya ho reka ka sekoloto hobane ho bonahala ekareng hona le dibaka tse ngata tse leng hore o ntse o di kolota, ha o soka o di patala. Ha jwale rona pele re o fa karete ya sekoloto, re sheba hore na o patala dikoloto tsa hao jwang. Ka maswabi re ka se kgone ho o thusa.

Molekane wa ka, ke nahana hore re patale tjhelete ka ofela pele ha ditifiso tsa karete ya ho reka ka sekoloto di nyoloha. Re seka hlola re nka dintho ka sekoloto hobane ka nnete e tlo re bolaya. Re ka mpa ra reka dintho hanyane hanyane, ho na le di nka ka sekoloto.

Dumela, ke founa mabapi le karete ya ho reka ka sekoloto. Ke ne ke botsa hore na nka kgona ho thusahala ho lebitso la ka le hlahella le le lebe? Mme ke kopa le ditsela di nthuse hore ke kgone ho ho bula karete ya ho reka ka sekoloto hoba ka nnete ke a e hloka haholo.

Molekane wa ka, ke ne ke na le tlhahiso e itseng jwalo ka ha tekanyetso ya ho reka ka sekoloto ya karete ya rona e le nyane haholo. Ke ne ke nahana hore re e oketsa hobane ke bona re hloka dintho tse ngata haholo. E ne ha re kgone ho di reka ka tjhelete eo re nang le yona. Wena o nahana jwang ka taba eo?

Motswalle, bula karete ya sekoloto hobane e ya thusa haholo ha o sa kgone ho reka dintho ho ka tjhelete, ha o sena tjhelete ya ho reka dintho o ka di nka ka sekoloto kareteng eo. E thusa haholo, o e patala hanyane hanyane ka moo o ka kgonang.

Dumelang, ne ke ne ke founa mabapi le ngodiso e ke entseng dibekeng tse fitileng. Ho bula account ya ka ya sekoloto. Ke ne ke botsa hore na le amohetse kapa tjhe? Hobane ke bona ho so bile o fetile dibeke tse pedi le so ka le kgutlela ho nna.

O tshwanela ho bula dikarete tsa dikoloto nqeng e nngwe. Hore ba tsebe ba tle ba tsebe ho bona hore na dikoloto tsa hae o di patala hantle kapa jwang. Hore ba tsebe ho mo ngodisetsa karete ya sekoloto.

Ke nahana hore ke hobane ba bona hore ha ba tlo kgona ho lefa sekoloto seo, ba tlabe ba se nka. Ke ka hona ba sa kgoneng ho ba ha ba dumella hore ba be le karata ya sekoloto.

Hore o kgone ho ho etsa kopo ho abelwa credit card, o tlameha o sebetse, o be le payslip, o tle ka ID ya hao, o tle ka proof of address. Hore re tle re re tsebe ho ho lekola pele hore na wa qualify a kapa jwang ho nka credit card.

Ausi, credit score ke hore na o patala dikoloto tsa hao jwang. Ke nahana hore ke hobaneneng o na le moo o nkileng diaparo teng ka sekoloto mme o ntso sa ba patala hantle. Ke hona ba sa kgoneng ho fa credit card. Le hore o no entse loan nqeng e nngwe mme ha o patale hantle. Ke hona o sa kgoneng ho ba le credit card.

Ho ntlafatsa credit score ya hao, o tlameha ho ba le di-account tse ngata tsa sekoloto. O nne o patale hanyane hanyane. E ne o patala hantle kgwedi le kgwedi, o nne o patale hore credit score ya hao e dule e le hantle.

Ausi wa ka ke bona account-eng ya ka ho tswa tjhelete kgwedi le kgwedi. Ke utlwa ke sa utlwisisi hore na tjhelete e tswang kgwedi le kgwedi ke ya eng, le hona tjhelete e ke tlo e tla e thola na banka e tlo kgutlisa kapa jwang? Hobane ka nnete ke bona tjhelete e etswa empa ha ke tsebe ke ya eng tjhelete ena. Ke kopa o nhlakisetse hore na hobaneng e etswa ke ya eng le hore na ba tlo e kgutlisetsa na?

Molekane, ke kopa re bule account ya overdraft hobane ka nnete re hloka tjhelete e ne ha hona moo re tla e thola teng. Account ena e tlo re thusa haholo hore o kgone o kgone ho reka dintho tseo re di hlokang. Ebile e monate ka hore o kgona ho e bula le ha o ntso o sena letho bankeng ya hao account-ong ya hao e setse ka zero zero hore o kgona ho bula account ya overdraft.

Dumelang, ke letsa mabapi le ditefiso tsa phaello. Ke utlwa ke sa utlwisise hobane ke bona banka e hutse tjhelete e ngata haholo eo re sa dumellanang ka yona kgweding enana. Ke batla ho tseba lebaka le etsang hore banka e hula tjhelete eo? Hobane ka nnete ho na le dintho tse ke tlamehang ho di etsa ka tjhelete eo. Jwale nou e se e short-a ha ke tlo kgona ho etsa mabaka a mang ka tjhelete eo.